Mntu ophila nokhubazeko mininzi imicelimngeni endithi ndidibane nayo ukuze ndifumane iinkonzo zonyango endizidingayo. Okokuqala, ukufikelela kwiindawo zonyango ngomnye umnqantsa ekufuneke ndiwunyeke kuqala. Okwesibini, thina bantu abaphila nokhubazeko asingobantu abaye bafumane okanye bancedwe kuqala, kuye kufuneke siqale sisokole okanye silinde ixesha elide. Asithathelwa ngqalelo .

Ewe, ndingakhalaza kuba akukho mnandi ukuma emgceni ixesha elide ulinde okokuba ufumane uncedo ze kufike abantu abazawuthi bafike emva kwakho bona bame ngeliba babacelile okanye bebebanjelwe indawo. Wonke umntu kufuneke azimele, azibambele indawo ngokwakhe, akho mntu umelwayo. Kwaye loo nto leyo ingabonakalisa amaqhinga okanye ubuqhetseba bobungabi nanyani.

omdala wafumana ingozi esendleleni esuka eMpuma Koloni ebhekise eNtshona Koloni. Ukuze abe kule ngozi kwenzeka into yokuba endleleni abone laa nto kuthwa liqhude. Ngeendlela zokuzama ukuliphepha, imoto leyo yasuke yaphuma endleleni kwaphuncuka akakwazi ukuyilawula, yayohlabeka kwamanye amadonga alapho ecaleni. Kwenzeka ke uba kube khona abantu abayibonayo le nto yenzekayo baze batsalela abantu boncedo lokuqala. Bafika ke nyhani baze bamkhupha emotweni kodwa ke wayengonzakalanga kakhulu. Bamjonga nje ukuba ingaba wonzakele, bafika engonzakalanga babe bayahamba. Bamnika nje iipilisi zeentlungu.

Ndingomnye wabantu abathi bagonyelwa isifo seCOVID-nineteen kwaye akhona amahemhem atshoyo ukuba esi sifo asikapheli. Ndicinga ukuba kubalulekile kakhulu ukuba wonke amalungu oluntu agonywe kuba loo nto leyo izokwenza ukuba usuleleko lwesi sifo okanye ukuhambiseka kwaso kube kunciphe, kube kuncinci, kuba kaloku wonke umntu amajoni wakhe omzimba azobe ekulungele ukulwa nesi sifo. Ze kuthi nalowo othe wabe usifumene angaze alimale kakhulu okanye simgulise simlalise phantsi, ze sifike amajoni wakhe omzimba omelele ekwazi ukulwana nesi sifo.

Mkhulu umahluko endiwubonayo ekusetyenzisweni kwamayeza esiNtu phakathi kwezizukulwana ezahlukeneyo. Mandulo phaya okanye isizukulwana esidala okanye abantu abadala babewaxabise kakhulu amayeza esiNtu bewasebenzisa kwaye bekholelwa kuwo. Kodwa kule mihla esiphila kuwo ngoku ulutsha okanye isizukulwana esitsha sona sibhenele kakhulu kweli cala lamayeza aseNtshona okanye amayeza esilungu ngokuba ebizwa kanjalo esiXhoseni.

Esendisuka ukuyisebenzisa yokunciphisa umzimba engekho semthethweni yikofu kunye nelamuni kodwa ke ayizange indisebenzele.

Ndakhe ndaziva ndikhuselekile kuba abantu ngelaa xesha lesifo seCOVID babekhohlela kakhulu kwaye ke esi sifo sasinazo iimpawu ezidibaniselene nokukhohlela phakathi. Loo nto leyo yayindenza ndixhalabe xa ndithe andayinxiba imaski yam. Kodwa ndandithi xa ndiyinxibile phakathi kwabantu bekhohlela ndizive ndikhuselekile.

ezinokuthi zenziwe ziinkampani zabucala kunye norhulumente ukuxhobisa abantu ngesifo somhlaza ingaba kukuba benze izibhengezo ethivini ezithi zibonakalise esi sifo kunye neempawu zaso. Kwaye zixhobise abantu ngokubaluleka kokuba bayokuvavanyelwa esi sifo rhoqo, okanye ngenyanga, okanye ezinyangeni ezintathu. Ezinye izinto abanothi bazenze kukuba baye ezikolweni bayofundisa ngazo banze kunye nee-pamphlets okanye izibhengezo nakumakhasi onxibelelwano.

zabanye abantu okanye ezinye izigulana zingandenza ndixhalabe kwaye zingandityhafisa. Kuba kaloku le nto izondibeka exhaleni lokuba nam ndisenokufumana iinkonzo ezingekho semgangathweni kwaye kungakhe kuthathe ixesha elide ndilindile.

Mna andiyiboni into engathi yenze umntu abe neentloni xa esebenzisa amachiza oxinizelelo lwengqondo kuba kaloku akho nto ilungileyo okanye ibalulekileyo njengento yokuba unyange into ekuphetheyo. Andinofane ndibe neentloni xa ndifumana uncedo endiludingayo. Iintloni ezo zingathi zindenze ndiphele ndiphulukana nobomi bam. Loo nto leyo yenze ke ngoku ndingaboni isizathu sokuba umntu abe neentloni ngayo le nto yokuba atye okanye asebenzise amachiza woxinizelelo lwengqondo.

Ingcebiso okanye icebiso endakhe ndaliva elingakholelekileyo malunga nokwehla komzimba yayikukuba kuthengwe iipilisi. Njengoba uthenga ezi pilisi baye bathi abantu abazithengisayo uye ubone umohluko emva kweentsuku ezisixhenxe. Kwaye njengoba usitya ezi pilisi nje akunyanzelekanga ukuba utshintshe indlela otya ngayo okanye idayethi yakho kwaye akunyanzelekanga nokokuba uzivocavoce.

Ndicinga ukuba abo bantu okanye eso sigulane esinothi sifike kwiklinikhi okanye isibhedlele sibonisa iimpawu zokuxhatshazwa, umongikazi okanye ugqirha lowo ozothi amncede atsalele amapolisa umnxeba. Ze acengwe ukuba athethe inyani kwaye aqinisekiswe ukuba ubomi bakhe buzokhuseleka kwaye lo mntu umxhaphazayo uza kufumana isohlwayo esimfaneleyo.

ingcebiso yokuba kuthi kwakuhlatywa ikhwelo bakhawuleze basabele. Loo nto ingenza ukuba kusindiswe okanye kukhuselwe ubomi babantu kunye nemfuyo okanye izindlu zabantu abanintsi kwizikhukhula ezo. Kuba into ethi ibe ngumnqa kukuba bathathe ixesha elide ukufikelela kuloo ndawo inezikhukhula ezilalini.

lobhubhane iCOVID kumakhasi onxibelelwano abantu babesebenzisa nantoni na ukwenza imaski, nto leyo yayithi yenze kuhlekise. Njengokweezonto babezisebenzisa kuquka ukusetyenziswa umntu asike imbombozi athathe le ndawo ingaphambili asebenzise yona njengemaski. Abanye babethatha iibhodisi, impahla yangaphantsi yabantu abangoomama besebenzisa yona, nto leyo yayihlekisa.

Akukho mntu uchongiweyo okukuba angajongelwa uxinzelelo lwegazi. Wonke umntu kunyanzelekile okukuba ajongwe uxinzelelo lwegazi kuba kaloku esi sifo xa uthe wanaso asikhethi ukuba ungakanani. Kodwa ke iphinde ifune ukuba abantu abadala kakhulu ibe ngabo abantu abaqatshelwayo, kodwa wonke umntu kunyanzelekile ajongwe uxinzelelo lwegazi ukuba lume kanjani na.

Iingcinga ezingalunganga ezivela kwiinkolelo zesiNtu malunga nomba wocwangcisontsapho kukuba xa uthe wasebenzisa ucwangcisontsapho uye ungabi, ungaze uphinde uyifumane inzalo okanye isibeleko sakho singabambi. Okanye iye ikutshintshe umzimba wakho, indlela ongayo. Loo nto leyo ithi yenze ke ngoku abantu boyike ukuba bathathe ucwangcisontsapho kuba boyika ukutshintshelwa ngumzimba kwaye boyike nento yokokuba kuzothi xa sele kufikelele ixesha lokokuba bafune ukuqala ke ngoku usapho lwabo kwenzeke ukuba bangabafumani abantwana. Nto leyo ke ngoku iye ithi benze barhoxise unyawo kwinto edibaniselene nocwangcisontsapho.